Ngikhetha umzila osezingeni elifanele futhi isikhathi esifanele, kanye nokweneliseka kwamakhasimende.

Ukusebenzisa ulimi olulula noluqondile, ukukhuluma ngenhlonipho nangokuhlonipha, ukuphindaphinda iziqondiso ngendlela engakhathazayo, ukunikeza izizathu eziqondakalayo zomthetho, ukulungisa ukubambisana ngobumnene.

Yebo, ngingakwazi ukwabelana nabo.

Ukuthi njalo uma, ukuthi njalo uma ibhasi ngaphambi kokuba liphume noma lihambe, kusetshenziswe uhlelo lwe-global poisoning, positioning system, ezokhomba ukuthi kusele isikhathi esingakanani, nanokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani sohambo.

Ngingathola umshayeli webhasi noma omunye wabasebenzi ngimchazele ukuthi ngidukelwe izikhwama futhi ngizichaze ukuthi izikhwama ezikanjani umbala nohlobo ukuze ngizokwazi ukusizakala.

Amathiphu omthwalo ungabelana nawo ukuthi akwazi ukuhlela kusenesikhathi, akhe uhlu ukumazisa ngezimo, ngezinto eziguquguqukayo. Ukumazisa ukuthi ahlukanise imithwalo kahle, ukuvikela izinto ezifana nomazisi, ukuqaphela imithetho yezokuthutha.

Zikhona ezinye izinto ey'balulekile njengokulandela imithetho yemigwaqo. Lokho kubaluleke kakhulu.

Yebo, ngake ngezwa. Into engasiza ukuthi kube nobuchwepheshe obuzobakhelwa ukuthi kukwazi ukubona ukukhathala kukamshayeli ukuthi usekhathele, bese eyashintshwa. Kufuneka ubuchwepheshe obuzokwazi ukubona lokho ukuthi umshayeli usesimeni noma uya ngokukhathala uma asekhathele, ashintshwe noma kungene, kushayile omunye.

Yebo, kuyadingeka ukuthi kube, kwengezwe noma kube nokutshalwa kwemali kwingqalasizinda ukuze kuzoba nezingcindezi ezigwemekayo.

Ngizizwa kahle, yebo, ngoba sinquma izinqumo kubathengi nakubaphathi.

Imigodi yebhuqu ivamise ukuba, ukuba mikhulu futhi ibonakala kusekude kanti eyetiyela ibancane futhi inobungozi obukhulu futhi ayibonakali kalulu.

Ngikhetha izinhlobo ezintsha ngoba zihluke, futhi zingcono, ngoba zinokunethezeka okungcono kunesikwele.

Ukuthi ezokuthutha zomphakathi zizame ukubambisana nohulumeni. Lokho kungabasebenzela kakhulu.

Ukuhlelwa kahle imizila kanye nezikhathi zokuhamba.

Ubuchwepheshe bokusiza kanye nezikhungo zolwazi oluphakeme.